Eka eka vanhu vamabindzu yi pfuna ngopfu hikuva va va va kha va nghenisa mali ngopfu loko vanhu va lomba timovha ta vona, va va va kha va nghenisa mali.

U fanele u ti komba ku ri wena wa ha xixima ndhavuko.

Ni ni nga va tsundzuxa hi ku va nga onhi hikuva swi va swi kha swi pfuna hina hinkwerhu.

Ni nga va byela leswaku, xikhandziya lexi a ni fanekele ni khandziya xona xi fike, a xi fikangi hi nkarhi.

i ku, I ku ri hi kota ku va na na ti-transport leti ti nga ta kota ku hi yisa emintirhweni.

I ku ri, switimela mali ya kona a yi talangi ku fana na mali ya tithekisi, hikokwalaho ka ku tala vanhu. Nakona a hi nge swi koti ku swi ku swi hunguta.

Ni vona swi ri kahle ku tirhisa mabazi hi mhaka yo mabazi ma fika hi nkarhi, ka tindhawu leti hi tshamaka ka tona nakona i yona transport ya kahle ngopfu.

Ku ri va thola ma-security lava va nga ta va va kha va rindza mabazi ku ri swi ta kota ku hunguta vugevenga.

Va fanele va yima eswitichini ku ri ti-transport ti nga va siyi kumbe mabazi ma ma ma ma nga ma nga va siyi.

Hayi, ni nge fambi ni hlayisekile ni ta va ni kha ni hleketa swilo swo biha hi mhaka ku, ka ndhawu leyi a ni tivi ku ri ku hanyiwa njhani.

A ni se tshama ni khandziya swihahampfhuka, mara ni vona nga ku rivala ra kona ri ta va ri ri kahle.

Malokixi ma laha Afrika-Dzonga ma tele nakona ma kahle.

Wu wu fanele wu wu wu ku va na ku hambana ko ku ku tirha tithekisi kumbe ku tirha mabazi hi nkarhi wun'we .

Ni nga titwa ni tsakile hi mhaka yo, ku ta va ku ri ro sungula ni khandziya bazi ro saseka.

Swi yiviwe hikuva ka ka ti-e-hailing i kota ku swi vitana swi ta swi ta ku teka egedeni, swi tlhela swi ku veka laha u yaka kona.

Hi mhaka yo swi famba hi nkarhi. A swi fambi nkarhi wun'wana na wun'wana, swi famba hi nkarhi wo tanihi kwihi.

Ni nga ni nga tsakela ku vulavula hi mhaka yo, ku tshama na munhu emahlweni i kha i nga vulavula na yena swi va swi nga ri kahle.

A ni nga ta titwa kahle hi mhaka yo, ku swi ta va swi gonyile nakona ni ta va ni ri hava mali yo hakela.

Ni vona ku nga ri swa kahle ku onha mabazi ma ka mfumo hi mhaka yo, na hina van'wani ma hi tirhela nakona ma hi fambisa kahle.

Kun'wani va va va kha va chava ku ku ta va na tinghozi emapatwini nakona muchayeri u fanele a chayela kahle apatwini, ku nga vi na tinghozi leto tala.

Ni nga va hlamusela ni ku ku na timali leti ti nga ngeteriwa leti loko u khandziye thekisi i faneleke i hakela yona, a ka ha ri le ya khale ku va ta kota ku ku susa.

leswiwani swi kurisa ikhonomi ku ri yi gonya hikuva va va va kha va hakela timali, ku ri va ta kota ku tirhisa mimovha leyi va nga yi lomba.

hi ku ri hi ta kota ku tiva matiko lamo tala.

I ku timovha tin'wani a ti tirhisi mafurha mo fana. So swa hambana nakona swi ta endla ku ri ku nga tala ti patwini.

A ku ri twenty-twenty twenty-twenty two, loko timali ti gonya ta tithekisi. Nakona a kha ku endla a swi ka swi endla thirty rhandi.

A ndzi se a ndzi se tshama ni yimisiwa hi maphorisa ma le magondzweni.

Va fanele ku va swi endla swi tirhisa gezi ku ri vanhu va nga koti ku swi yiva.

U u fanele u ti khomela swakudya leswi u nga ta dya swona endleleni hikuva riendzo ri ta va ri lehile ngopfu.

Ku ri a tekiwa hi mahanyelo lamanene hikuva van'wana va swi kota ku hanya na vanhu van'wana mara van'wani a va swi koti ku hanya na van'wana. Nakona, van'wani a va swi koti ku chayela apatwini va va va kha va tsutsuma ngopfu.

Swi vula ku ri va va va kha va yima na swona. Nakona ku va na tithekisi leti to ka ti nga fanelanga ku ti famba mapatwini, swi endla ngopfu tinghozi.

A ni ta ya eMauritius. Hi koho laha ni lavaka ku ya kona na le USA.

Va fanele va tisa ma mathekisi mo tala. Va thola na vatirhi lava nga ta kota ku va va kha va basisa.

A swi nga ta ni khoma kahle hi mhaka yo, mathekisi hi tirhisa wona ku ya emintirhweni na ku ya a swikolweni.

ni tshame ni famba hi xona. Xona xi kahle nakona xi na rivilo lerikulu a wu hlwela i yaka kona.